Ndingayicacisela intombi yam ukuba le mali itsaliweyo apha ngumqeshi ilungiselela kwayona xa ethe waphela lo msebenzi okanye xa ixesha lakhe lifikile lokuba aguge afumane iimali zakhe. Zonke ezaa mali ziyaqokelelana, ayikuko ukuba umqeshi wakhe uyazitya kodwa uzigcinela kwayena mhla waze wazidinga umsebenzi sele uphelile akwazi ukuzifumana.

Ndingamchazela umhlobo wam ukuba ibhanka endiyisebenzisayo ayinazitshajizi zinkulu. Loo nto ke ithi naye imali yakhe uzawfika isahleli imlindile kwibhanki. Ndiphinde ndimchazele ukuba abantu abasebenza kwibhanka mna endibhankisha kuyo ngabantu abanobubele. Loo nto yenza ukuba uphume uncedakale kangangoko xa uthe wayofuna uncedo kubo.

Ndicinga ukuba elona nani lifanelekileyo linani labantu abalishumi ngoba xa usebenzisa abantu abalishumi masithi umzekelo nikhupha i-hundred randi, iyakwazi uphuma i-thousand randi. Masithi ke ngoku uthatha i-thousand rand iphuma iyi-ten thousand randi. Noko iba yimali ebonakalayo nemali ebhadlileyo xa nilishumi.

Lo mgalelo ingayindlela ephucukileyo kakhulu yokukhulisa imali ngoba abantu xa bethe banengxaki baboleka imali ibuya sele inenzala. Loo nto yenza ukuba kuzaba lula ukuba sigcine enye imali ecaleni siphinde siqhubekeke nebhizinisi le esiyenzayo. Loo nto iza kwenza sikwazi ukuba siwubone umahluko ezipokothweni zethu siwubone umahluko nakwindlela imali yethu esiyiphatha ngayo nakwindlela imali engena ngayo kuthi.

Mna ndiyibona imbi kakhulu into yoba imali yomntu xa ethe woyiswa kukubhatala ipolisi wayicima ze imali yakhe ingazi kuye. Ndiyibona imbi kakhulu ilurhwaphilizo nonyoluko olo. Kangangoko ndicinga ukuba mna bekufanele uba imali yomntu iphinda ibuyela kuye ngoba ibiyimali yakhe mos ekugqibeleni. Asuke ke athi xa ephinde wanamandla ayithathe aphinde abuye nayo okanye ayise komnye umzi aza kuthi ayigcine kuyo okanye enze i-insurance yakhe kuyo.

Ndicinga ukuba umntu makabhajethe abeke phantsi zonke izidingo zakhe ahlale kwibhajethi yakhe khona ukuze izinto zonke ebeplene ukuzenza azenze azazi ezibalulekileyo nezingabalulekanga. Xa ingumntu ke owoyisakalayo ukwenza oko ngokwakhe makaqeshe umntu ozawukwazi ukumncedisa ukuphatha kwakunye nokugada imali yakhe.

Ndingakhetha indawo yorhwebo ngoba xa iyindawo yorhwebo uyayazi and uqinisekile ukuba abantu baza kubhatala ngoba balapha ngorhweba. Akufani naxa abantu ingabantu abazihlalelayo ngoba umntu uyakwazi ungakwazi ukubhatala irenti, loo nto ichane nina bantu bebhizinisi. Kanti indawo yorhwebo uyayazi ukuba qho ngenyanga kukho imali engenayo, qho ngosuku kukho imali engenayo, qho ngeveki kukho imali engenayo, loo nto ke ithi awusoze ungabhataleki.

Ikhadi lekhredithi linceda kakhulu xa ungenamali khona ukuze ukwazi ukufumana zonke izinto ozidingayo ube uzawubhatala later. So laa nto incedisa ekubeni ukwazi ukuphila nokuba awunayo imali epokothweni. Ibalulekile ke nangona ifuna umntu akwazi ukuziphatha, akwazi nokuzigada indlela ayisebenzisa ngayo.

Ewe, ukufumana imalimboleko ebhankini kunemiqathango emininzi. Kukho namaphepha afunekayo ininzi into efunekayo kwaye kuba lula nokuba bakujike bangakuniki imali. Ukanti bona oomashonisa akho nto ingako bayifunayo kuwe nto nje bafuna i-ID yakho babe kanti bayakunika imali leyo uyidingayo.

Kufuneka athathe i-ID yakhe ayoyisethifaya enze i-proof of residence ngoba izawufunwa phaa ebhenki. Andule ke abe sele ethatha imali engange-fifty randi azawukwazi uvula ngayo ibhanka khona ukuze ibe khona imali ezawuba khona kwibhanka yakhe. Ndingamcebisa kananjalo ukuba aqhubekeke, ayenze into yebhanka imali yakhe angayihlalisi esandleni ngoba kuyingozi kakhulu oko.